Vana va fanekele ku dya swakudya leswi nga na rihanyo leswaku va ta kota ku kuma matimba ya ku hlaya tibuku. Vana va fanekele va kuma malepula ya mbirhi ya vuswa, ni le pulana rin'we ra timbaweni ni maapula mambirhi hi siku.

Van'wamapurasi a va fanekelanga ku tirha navusik hikokwalaho ka nhlayo ya vugevenga lebyi nga kona etikweni. Naswona leswi swi veka vutomi bya van'wamapurasi ekhombyeni swinene.

Hi mavonelo ya mina vantshwa vo tala va tekela ehansi xi vandla xa vurimi ni ku ehleketa leswaku sekithara ya vurimi i ya vanhu lavakulukumba ku nga vakhegula ni vakhalabya ntsena. Vantshwa va ku tala va fanekele va dyondzisiwa eswikolweni, eswikolweni swa le henhla leswaku vurimi byi na nkoka naswona byi yisa ikhonomi ya hina laha Afrika-Dzonga ehenhla.

Ku tiyisisa swiyimo swo antswa eka vatirhi va le mapurasini. Ndzi nga endla leswaku tiawara leti vatirhi va le mapurasini va tirhaka tona hi leti ti nga le enawini. Naswona vatirhi va le mapurasini muholo lowu va wu kumaka, hi lowu wu nga le enawini. Van'wamapurasi va fanekelanga va tshikelela vatirhi va vona hi ku va tirhisa tiawara leti to ka ti nga ri ki enawini ni ku va holela muholo, lowu wo ka wu nga ri ki enawini.

Mufambisi, a ndzi nge koti ku fika namuntlha entirhweni hikokwalaho ka xidzedze lexi nga langutana na xona. Ndzi kombela ku khomeriwa swinene ku va ndzi nga koti ku fika namuntlha entirhweni.

Loko misava yi aviwa hi ndlela ya kahle ngopfungopfu eka lava va nga hava, swi nga endla leswaku vanhu va tshama emakaya, va tlhela va hanya kahle va nga ha yi emadorobeni ku ya ti zamela kumbe ku lava vutomi lebyinene.

Protein yi na nkoka swinene eka ku humesa tandza hikuva tadza yi lava protein yo tala. Swakudya leswi lulameke ku dyiwa hi tihuku, i swakudya leswi nga na protein. Protein yi kumeka eka swakudya swo fana na tihlampfi.

Eya, ndzi vona leswaku swi na xandla eka maxelo ya masiku lawa hikuva swimilana swi nghenelela swinene eka ku humesa oxygen ku nga moya lowu hi hefemulelaka endzeni, ni ku nghenisa carbon dioxide, ku nga moya lowu hi hefemulelaka ehandle. Loko swi khwayiwa hi ntsengo lowukulu, ku cinca ka maxelo ku nga hatla ku tika hikuva carbon dioxide yi tshama swinene emoyeni.

Swipfuno swa vufuwi bya tinguluve hileswi landzelaka, ndundumba ya mali, tinguluve ti tswala hi ku hatlisa naswona ti nga nyika mali ya nkarhi na nkarhi loko ti hlayisiwa hi laha ku faneleke. Swakudya swa nkoka, tinguluve ti na nkoka swinene hikuva i swakudya leswi nga na protein naswona protein yi na nkoka emirini. Ku biha ka vufuwi bya tinguluve, tinguluve ti nga yi nyiketa mavabyi yo fana na swine flue kumbe South African kumbe African swine flue, loko ti nga hlayisiwanga kahle. Ku laveka mali yo tala yo sungula vufuwi bya tinguluve naswona mali a hi munhu un'wana na un'wana loyi a nga na mali ya ku sungula bindzu ro fana na vufuwi bya tinguluve.

Lwisana ni kumbe tinyoka. Van'wamapurasi va tirhisa ku funengeta ku sivela tinyoka, tingwenya kumbe swiharhi swin'wana na swin'wana ku tshika ka swi hlasela swimilana. Ku hlayisa mfungho wa misava, ku funengeta swi sivela leswaku mfungho wu pona hi ku hatlisa.

Eya, jamu i nchumu lowu ni tsakelaka ku wu dya hikuva jamu, ya nyanganya swinene naswona yi dyeka ni swinkwa hinkwaswo swi nga khathaleki leswaku i swinkwa swa muhlovo wo wo basa kumbe i xinkwa xa muhlovo wa buraweni.

Vuhumelerisi bya swakudya etikweni. Vurimi lebyintsongo byi pfuna leswaku swimitana swi tshama swi ri na swakudya hi minkarhi hinkwayo. Na leswaku mimiti yi nga ti tshegi hi swakudya dya swa ku huma ematikweni ya le handle. Ku hunguta ka ndlala ni ku tlakusa vuhlayiseki bya swakudya. Vurimi lebyintsongo byi hunguta leswaku mimiti yi tshama yi ri na swakudya hi minkarhi hinkwayo.

Leswaku vatirhi vo tala va swa vurimi dyondzo ya swa vurimi va nga va va yi kuma emakaya ya vona hikuva vatirhi vo tala va swa va swa vurimi va kula va ri karhi va rima emakaya ya vona. Na leswaku vatswari va nga ti dyondzisela vana va vona va ha ri va ntsongo emakaya hi dyondzo ya swa vurimi.

ka misava, ku nga hunguta vusweti hikuva loko misava yi aviwa nakambe vanhu va nga kota ku kuma swakudya emisaveni, hi ku byala ni ku va swifuwo swa wona swi va na madyelo lamanene. Nakona leswi swi nga hunguta leswaku vanhu va tshika ku titshega hi mpfuno wa mfumo eka minkarhi hinkwayo. Nhluvukiso wa ikhonomi. Loko misava yi aviwa nakambe, vanhu va nga kota ku pfula mabindzu emisaveni naswona leswi swi nga endla leswaku vanhu lava pfumalaka mintirho va kuma mpfuno wa mintirho.

Ku cincacinca ka swibyariwa emasin'wini swi kahle hikuva leswi swi lwisana ni mavabyi ni switsotswana. Ku cincacinca ka swibyariwa ensin'wini swi endla leswaku switsotswana swi nga koti ku tshama naswona leswi.

Malungana ni tindlela ta ndhavuko. A mi tirhisa ku rima ka muxaka muni hi nkarhi wolowo? A mi byala swibyariwa swihi naswona hi nkarhi wihi wa lembe? Vutivi bya misava na mfungho, a mi twisisa njhani leswaku misava yi lunghekele ku byariwa? Xana A mi tirhisa manyoro ya ntumbuluko kumbe swin'wana ku engetela ntikelo wa misava, xana?

Ku sirhelela swibyariwa. Ndzi nga hlawula swibyariwa leswi tiyeke eka dyandza, ndzi byala swibyariwa leswi. Swo fana na mavele, mavele ya millet, sorghum na cassava. Ku funengeta misava hi matluka lama saleke. Ndzi nga funengeta misava hi matluka lama saleke ku sivela ku humaka mfungho emisaveni hi ku hatlisa.

Ndzi ehleketa leswaku vadyuhari a va na vuxokoxoko lebyi heleleke hi michini ya thekinoloji. Michini ya thekinoloji leyi nga kona emapurasini yi endla leswaku, ntirho wu hela hi ku hatlisa ni leswaku vatirhi va le mapurasini va nga tshikeleleki ngopfu hi mintirho.

Ndzi nga ringeta tindlela tin'wanyana to rima hikuva, ku rhurha swi lava switirhisiwa swo tala. Ku rhurha swi koxa mali, yi nkarhi, ku kuma misava leyintshwa. Ndzi nga cinca swibyariwa. Ndzi nga cinca swibyariwa leswi swi lavaka mati yo tala ndzi byala leswi nga laviki mati yo tala. Ku fana ni cassava, sorghum ni sweet potato.

Mimpfuno leyi nga ta va kona ku ta va ya ku tlakusa mati yo cheleta. Loko damu ri tshama ri tele hi mati hi minkarhi hinkwayo, leswi swi ta endla leswaku van'wamapurasi va kota ku cheleta swimilana swa vona hi minkarhi hinkwayo. Ku tlakusa vuhumelerisi bya vurimi. Loko damu ri tshama ri tele mati leswi swi ta endla leswaku van'wamapurasi va kota ku byala swimilana swa vona hi minkarhi hinkwayo, ku nga ri ku byala hi ku ya hi minkarhi ya xixika kumbe ximumu.

Makhombo ya ku fafazela swibyariwa ku lawula switsotswana eka rihanyo ra vanhu, ya nga endla leswaku vanhu va hefemula moya lowu ka wu nga tengangiki. Hikokwalaho ka ku fafazeriwa ka tikhemikhali leti ti tirhisiwaka ku fafazela swibyariwa ku sivela switsotswana. Leswi swi nga endla leswaku vanhu lava va nga le kusuhi na mapurasi va va na vuvabyi byo fana no ku pandziwa hi nhloko. Leswi swi nga thlela swi khumba vana lavatsongo ni vavasati lava biheke emirini. Vana va nga tshuka va u khomiwa hi mavabyi hikwalaho ka mirhi ya vona loyi ka yi nga se tiyelangiki. Vavasati lava tikeke kumbe ku biha emirini va nga tlhela va khumbeka swinene loko va dya swakudya leswi swi nga va ku swi saleriwe ni mirhi leyi va yi tirhisaka ku fafazela swibyariwa.

Ku sirhelela rihanyo ra swifuwo. Ku pfala ku fambelana exikarhi ka swifuwo swi pfuneta leswaku, swi pfuneta ku sivela ku hangalaka ka mavabyi. Ku engetela vuhumelerisi bya vurimi bya swifuwo. Swifuwo leswi vekiweke hi mbewu yo antswa swi endla leswaku ku va ni ku humesa swinene ka masi, nyama, ni matandza.

Vatirhi va le mapurasini va kavanyeteka swinene hi maxelo. Ku fana na masiku lawa mpfula yi naka. Leswi swi vula leswaku vatirhi va le mapurasini va nga tsandzeka ku tirha loko maxelo ya nga ri kahle. Leswi swi nga tlhela swi kavanyeta ni miholo ya vatirhi va le mapurasini, loko ku ve mufambisi wa mapurasi u holela vatirhi va le mapurasini hi ku ya hi ku va tirhe masiku yangani.

Mfumo wu nga pfuna van'wamapurasi ku va nyiketa switirhisiwa swa le mapurasini, ku fana na tiphayiphi to cheleta swimilana, tiretere ta ku rima hi wo hi tona. Mfumo wu nga tlhela wu pfuna van'wamapurasi hi ku va nyiketa ndhawu kumbe misava leyi van'wamapurasi va nga ta tlhela va endla mapurasi man'wanyana eka yona. Leswi swi nga tlhela swi pfuna ku yisa nhlayo ya vanhu lava vo ka va nga ri ki eku tirheni ehansi. Hikuva van'wamapurasi va ta tlhela va thola vatshami va ndhawu leswaku va ta va ta tirha emapurasini ya vona.

Swin'wana swa switsotswana leswi nga nghozi eka vurimi i tinjiya. Tinjiya ti dya swimilana hinkwaswo hi nhlaselo ti siya masimu va nga ri na nchumu. Tinxikwa, Tinxikwa ti hlasela timitsu ta swimilana, ti dlaya swimilana hi le timitsweni ta swona.

Ni nga n'wi tsundzuxa leswaku a tirhisa manyoro eka swimilana swa yena, hikuva manyoro ma pfuna leswaku swimilana swi kula hi ku hatlisa. Ni nga tlhela ndzi n'wi tsundzuxa leswaku a cheleta swimilana swa yena loko ka ha ri mpundzu, hikuva swimilana swi tsonga ngopfu mati loko ka ha ri ni mpundzu kumbe ni nimixo.

Vatirhi va le mapurasini va nga va na khombo ra ku hlaseriwa hi swifuwo ku fana ni ti nkunzi, tinyimpfu, kumbe ku hlaseriwa hi swiharhi swo fana ni tinyoxi ni switsotswana. Vatirhi va le mapurasini va nga tlhela va va na khombo ra ku khomiwa hi vuvabyi swo fana ni cancer ya nhlonge hikwalaho ka ku tirha nkarhi wo leha ehansi ka dyambu.

Loko ku languteriwa dyandza van'wamapurasi va nga cheleta swimilana swa vona hi vutlhari. Va nga tlhela va byala swibyariwa leswi tiyeke. Van'wamapurasi va nga byala swimilana leswi ka swi nga laviki mati yo tala, ku fana ni cassava, millet-e na sorghum. Loko ku languteriwe mpfula ya matimba, van'wamapurasi va nga aka migero leyi nga ta endla leswaku swimilana swa vona swi nga khukhuriwi. Va nga tlhela va byala swimilana leswi khomaka misava. Leswi swi ta endla leswaku swimilana swi nga khukhuriwi no sivela soil erosion kumbe ku khuluka ka misava.

Minongonoko leyi yi nga pfuna swinene hikuva vatirhi va ta dyondza ku tirhisa switirhisiwa swa le purasini. Leswi swi nga pfuna swinene leswaku vatirhi, va oloveriwa hi mintirho ya le purasini hikuva switirhisiwa swo fana na materetere kumbe tidiripi ta ku cheleta hi tona vatirhi van'wanyana va nga va pfumala vutivi, kumbe vuswikoti byo tirhisa. Minongonoko leyi yi nga pfuna swinene ku ku dyondzisa vatirhi va le mapurasini ku tirhisa switirhisiwa swo fana na thekinoloji.

U sungula hi ku virisa mati ma wena ku kondza ma vila, loko mati ma virile u ma chela endzeni ka sabelo, u chela huku ya wena u yi veka nyana timinetse ti nga ri to hundza timbirhi, u sungula ku hluva huku ya wena loko masiva ma ta va ma olovile hi ndlela yaleyo huku ya wena yi ta suka masiva hinkwawo.

Hi leswaku vatirhi va le mapurasini a va hakeli ku ya entirhweni, hikuva va tshama epurasini, leswi vulaku leswaku vatirhi va le mapurasini va kota ku ti hlayisela mali leyi a va ta yi tirhisa ku hakela ku ya entirhweni. Xin'wana xa vumbirhi loko va suka ekaya nimixo wun'wana na wun'wana vutomi bya vona byi nga va byi nga hlayisekanga hikuva endleleni va nga hlangana na swigevenga swi va endla nsele, loko va tshama epurasini leri va tirhaka eka rona va hlayisekile swinene.

Hikuva vatirhi va le mapurasini va byeriwa leswaku a va pfumeleriwanga ku dya swakudya leswi va swi rimaka emapurasini,. Swin'wana swi nga va swi vangiwa hi ku va va ri hava swakudya swo ringanela ku dya swona leswi vulaka leswaku eka muholo wa vona va fanekele va tlhela va ti xavela swakudya, naswona swa endleka mali leyi va yi holaka yi va yi nga ringanelangi kumbe yi nga fikeleli ku endla hinkwaswo swilo sweswo.

Ku wisa no kuma kurhula, epurasini ku nga va ni kurhula hikuva a ku na vutomi bya le dorobeni leswi endlaka leswaku swi pfuna ngopfu eku wisiseni ni ku hungasa. Moya lowu baseke, moya wa le mapurasini wu basile ngopfu hikokwalaho ko pfumaleka ka timovha to tala, ni switirhisiwa leswi thyakisaka. Minkarhi yo tshama exikarhi ka ntumbuluko, ku tshama epurasini swi kombisa ku va ekusuhi ni ntumbuluko ku fana ni ku vona tinhlampfi, tinyoka, tinyanyani ni swimilana swo hambanahambana.

Ni ta swakudya na retail, lava i vaxavi lavakulu va swixavisiwa swa vurimi hikuva va xavisa swilo leswi humaka emapurasini, xikombiso Shoprite kumbe Checkers, Pick n Pay, SPAR na Woolworths. Woolworths yi xava swakudya swo hlawuleka swa nkoka lowukulu, ti-company ta processing, valunghisi va swakudya, lava va xava swilo swo huma emapurasini ku fana ni mavele, masi, nyama, ni mihandzu, xikombiso Tiger Brands, vatirhisa mavele, Pioneer Foods, xikombiso BOKOMO, SASKO vatirhisa mavele ni mihandzu.

Ku dyondzisa ku tirha hi mavoko, vurimi lebyi endliwaka hi ndyangu byi katsa vana ni vakokwana, byi endla leswaku vutivi bya ndzhaka lebyi vulavulaka hileswaku kurimiwa njhani, ku hlayisa swiharhi kumbe ku hlayisa swikepe swa ntumbuluko, byi hundzisiwa hi ku tirhisa mavoko. Ku hlayisa ndzhaka ni mikhuva, vurimi lebyi byi hlayisa ndzhaka ya vaakelani ni mikhuva ya xivongo tanihi ndlela yo rima ya ntumbuluko tindlela ta ku hlawula mbewu ni switirhisiwa swa khale.

Hlawula muxaka wa vurimu u fanele u ti vutisa leswi, xana u lava ku rima mavele mihandzu kumbe tinyawa? Xana u lava ku kurisa swiharhi, tihuku, tihomu kumbe tinyimpfu? Xana u lava ku endla mixaka yimbirhi ke ku nga mixed farming? Tiva misava ya wena, muxaka wa misava yi olovini kumbe wa tika xana? Yi fanele ku rima yini? Endla ndzavisiso wa mati, xana mati ma kumeka njhani? U ni mati ya ku cheleta xana? Xiyimo xa timpfula, leswi swi ta pfuna ku tiva nkarhi wo rima.

Ku va ni xibamu endzhaka loko u kume vanhu va yiva epurasini ra wena, a hi mianakanyo leyinene hikokwalaho ka nawu wa tiko. Switirhisiwa swa nyimpi ku katsa swibamu swi lawuriwa hi milawu ya tiko, ku nga laveka phepha ra mpfumelelo naswona u nga tshuka u pfumeleriwa ku tirhisa xibamu ntsena hi swiyimo leswi vekiweke hi nawu, ku tirhisa xibamu handle ka nawu swi nga ku yisa ekhotsweni.

Ku basisa nyama, mavoya ya swiharhi ma nga va ni swivungu, thyaka na mafurha lama nga basangiki, loko ma sala ehenhla ka nyama ma nga vanga ku bola hi ku hatlisa hi ku va ma tshineta ti-bacteria ta le handle, mavoya ma nga ha va ni switsongwatsongwana kumbe swi leswi nga vonakiki hi matihlo, loko swi dyiwa swi nga vangela switsongwatsongwani leswi onhaka rihanyo.

Leswi ndzi nga ta swi kurisa, xipinachi, lettuce na mint, swi ta kula hi ku hatlisa swi lava ndhawu yitsongo naswona swi laveka ngopfu emadorobeni. Ti-green paper, matamatisi na biriviri, leswi swi ni nkoka swinene naswona swi laveka swinene eka swakudya swa madoroba. Rosemary, basil, coriander na thyme, leyi i mirhi leyi xaviwaka ngopfu hi valungu ni le ka tindhawu to dyela eka tona. Ndlela yo lawula purasi, vuxokoxoko ni nkarhi ndzi ta tirhisa hydroponics kumbe vertical farming loko ndhawu yi pfumela, leswi swi tirhisa mati ntsena ni ndhawu yitsongo ku kurisa swimilana. Ndzi ta veka calendar ya ku byala ni ku tswala ndzi kombisa leswaku swi ya huma rini ni ku xavisiwa rini.

Vaakatiko va kota ku kuma swimilana swa kahle swo dyiwa leswi nga kuliki handle ka tikhemikhali, swi hunguta mali ya swakudya hikuva va kota ku tibyalela leswi va swi lavaka. Ku vuyeriwa ka rihanyo, ku tirha entangeni swi pfuna miri, swi hunguta ntshikelelo ni ku endla leswaku vanhu va tshama va xongile.

Vaendli va kuma mbuyelo wa nkarhi na nkarhi, vaendli va swakudya ngopfungopfu varimi lavatsongo va kuma ndhawu yo xavisa ntirho wa vona hi ndlela ya le hansi, naswona ku olovisa ku hlangana exikarhi ka varimi ni vaxavi. Ku seketela bindzu ra le hansi ni tikomiti ta muganga, makete wa vurimi wu pfuna ku kula ka bindzu ra varimi lavatsongo, ku engetela vuhlayiseki bya swakudya ni ku tiyisa ikhonomi ya muganga.

Kumeka ka mati yo cheleta, ehandle ka mati ya misava swi lava mugodi wa mati kumbe pump hikuva mati yo cheleta a ma kumeki kahle ehenhla. Ku lawula dyambu ni mheho, ehenhla kwala ka lwangu ku nga va ni dyambu lerikulu swinene kumbe mheho leyi nga vavisaka swimilana loko swi nga sirheleriwanga.

Ku lunghekela hi ku hlayisa mati hi nkarhi wa mpfula, ndzi ta aka mathangi ya mati loko mpfula yina leswaku ndzi kota ku hlayisa mati yo tirhisa loko mpfula yi nga ha ni. Ku kambela mati ni ku tlhela ndzi tirhisa kahle leswi nga kona, ndzi ta tirhisa mati hi vukheta ndzi sirhelela mati leswaku ma nga fikeleriwi ngopfu hi dyambu.

Hlantswa xipinachi xa wena xi basa, u xi tsemelela hi ndlela leyi u xi lavaka ha kona, chela xipinachi endzeni ka poto u pfala, tshika xipinachi xa wena xi byabya ku kondza loko mati ma tshwile, pfula xipinachi xa wena u chela mafurha, u chela munyu, u tsemelela anyanisi u yi chela, hakatela xipinachi xa wena xi hlangana ni ma mafurha ni munyu, pfala poto u tshika xipinichi xa wena xi byabya ku kondza xi ti komba ku vevuka, xipinachi xa wena xi ta va xi lulamile ku xi nga dyiwa hi ndlela yaleyo.

Ntirho wo tshovela wu nga lava vatirhi vo tala epurasini. Hi nkarhi wa ntshovelo vatirhi vo tala va nga laveka epurasini hikokwalaho ka ku va ku ri ni mihandzu kumbe matsavu yo tala, lawa ya va ka ya lungherile leswaku ya nga tshoveriwi. Leswi swi nga endla leswaku epurasini ku laveka vatirhi vo tala ku ta tshovela mihandzu kumbe matsavu.

Ku hambana ka mianakanyo na swilaveko swa swirho, vanhu hinkwavo a va anakanyi hi laha ku fanaka. Swirho swi nga ha va ni mianakanyo yo hambana hi ndlela ya ku endla swilo. Ku pfumaleka ka vutivi bya vufambisi, a swi ringananga ku va murimi ntsena. Ku lawula ntlawa swi lava vutivi bya vufambisi, ku pfuna ntlawa ku kongoma hi ndlela leyinene, timali na swa nhundzu. Ku cincacinca ka ndhuma, nxavo wa timhaka ta vurimi kumbe ku pfumaleka ka mali yo sungula, swi nga vanga ku rhurhumela eka ntlawa.

Ku tlhelela emakaya, loko magondzo ya onhakile ma ri na mati yo tala kumbe ma nga lulamanga, switirhisiwa swo fana na timovha swi nga tsandzeka ku fikelela epurasini. Ku kumeka ka nkarhi wa vutleketli, magondzo lamanene ma endla leswaku swibyariwa swi fika hi nkarhi emakete, swi hambanisa ku biha ka swibyariwa naswona swi pfuna leswaku murimi a kuma nxavo lowunene.

EAfrika-Dzonga nkarhi wa ku byala wu hambana hi ndhawu na muxaka wa swibyariwa, kambe nkarhi lowu tolovelekeke wu sungula hi Ndzhati. Ndzhati i n'hweti leyi ringanetiweke tanihi ku sungula ka nguva ya ximumu, loko misava yi sungula ku kufumela endzhaku ka nguva ya xixika. U nga ti lulamisela ku byala swibyariwa swo fana na mavele, tinyawa, makwembe ni matamatisi.

Switsotswana leswi pfunaka swi dya switsotswana leswi onhaka. Swi kurisa swimilani, ti-Pollinaters swi pfuxa misava. Switsotswana swa kona hi leswi landzelaka, ti-Ladybugs swi dya ti-Ampients swinene, swi ni misisi yo basa na yin'we yo tshuka. Lacewings matandza ya swona ma dya ti-Ampients na switsotswana swin'wana leswi vavisaka. Tinyoxi ti pfuna ku kumeka ka mihandzu. Ti-Grout beetles swi dya ti-lovey, cut worms, tihumba swi tshama exikarhi ka misava.

Ku onhaka ka swakudya, leswi swi nga vanga mavabyi yo fana na Botulism leyi nga vavisaka ngopfu miri naswona yi nga endla leswaku munhu a lova loko ya nga kumeki hi nkarhi. Ku tshama ka nkarhi wo leha wa switirhisiwa swa tikhemikhali, swakudya swa le mathinini swi tala ku cheriwa ti-preservatives switirhisiwa swo hlayisa, munyu wo tala na chukele. Ku dya swakudya leswi swi nga tlakusa khombo ra High Blood Pressure kumbe ku andza ka mafurha emirini.

Marhavi lama nga ni swivungu, tinjiya ni swifufunhunhu. Marhavi lama putsekeke lama vevukaka kumbe lama dyiweke ngopfu. Matluka lama nga ni ritshuri leri vonakaka. Switsotswana leswintsongo leswi fambaka hi xindzawana eswimilanini, vusokoti ni swivungu. Mihandzu leyi nga ni swivungu kumbe leyi boleke.

Switsotswani swi tele ngopfu, loko tindlela ta ntumbuluko titsandzekile u ringetile biological control, traps, mulching kumbe ku kambela swimilana swi nga tirhi. Swimilana swi vanga ku lahlekeriwa hi mbuyelo, swi fanele swi lawuriwa hi xihatla loko switsotswana swi andza hi xihatla swi lava ku lawuriwa hi xihatla. Ndlela yo hlawula leyi faneleke languta muxaka wa switsotswana xikombiso, Amphients, Whiteflies, swivungu hlawula murhi lowu tirhaka hi swona ntsena. Xivumbeko xa murhi xiya lexi endlaka murhi wu tirha nkarhi wa ku tshama ka murhi languta masiku lama lavekaka.

Vurimi byo pfuxeta, byi pfuxeta vutomi ya misava byi tshembela eka ntumbuluko leswaku ku va ni vundyangu bya nkarhi wo leha, ku nga ri ku kuma ngopfu switirhisiwa swa tikhemikhali. Vurimi bya bya carbon i ndlela ya vurimi leyi langutelaka ku khoma carbon exikarhi ka swimilana na misava, ku hunguta gas-i leri vangelaka ku hisa ka misava ku nga greenhouse gases.

Landzelela khalendara ya vurimi, hikuva ndzi tiva nkarhi wa mpfula swi ndzi pfuna ku byala loko misava yi ri na mati lama ringaneke. Ku tiyimisela ku tshovela loko nkarhi wa ku tshovela wu fika ndzi va ndzi ri karhi ndzi lunghekele ku hlengeletela mbuyelo, swi ndzi hungutela ku lahlekeriwa a ndzi byali hi nkarhi wa ku tsekatseka tanihiloko ku va ni dyambu ro tala kumbe mpfula yo tala ngopfu.

Khale a ku tshemberiwa ka matimba ya vanhu, switirhisiwa swa masiku lama swi ni michini. Khale a ku tirhisiwa manyoro ya ntumbuluko ku lwisana na switsotswana kasi eka switirhisiwa swa masiku lama ku ni tikhemikhali. Khale a ku tirhisiwa mavoko kasi sweswi ku ni michini ya ku olovisa. Vuhumelerisi bya switirhisiwa swa manguva lawa byi tlakukile ngopfu hi ndlela ya xiyimo xa ntumbuluko.

Swakudya swa le mathinini swi nga tshama nkarhi wo leha ku ya hi ku swi khomisiwe ku yini. Swakudya swo fana na tihlampfi swi nga tshama malembe mambirhi ku ya eka nharhu wa malembe, kasi mavele ma nga tshama nharhu wa malembe ku ya eka ntlhanu wa malembe, kasi nyama leyi oxiweke yi nga tshama nharhu wa malembe ku ya eka ntlhanu wa malembe.

Ku sungula ka ku hluka ka swimilana swo karhi, swiluvelo swa swiluva swa tinyoxi kumbe ku hungutana ka switsotswana swin'wana, ku pfuka ka tinyoka ta le misaveni, mapapa lama sungulaka ku kala ngopfu exikarhi ka masiku swi vula leswaku kumbe swi nga va swi komba leswaku mpfula yi le kusuhani.

Nkarhi wo leha u ku va ni purasi ya nkarhi hinkwawo leyi tirhaka hi ndlela yo hlayisa mbangu. Ku koxa swibyariwa leswi hlawulekeke ni swifuwo. Ku koxa thekinoloji ya nkoka naswona yi nyikela hi swakudya eka masipala, tindhawu ta le kusuhi ni tindhawu ta masungulo. Modele wa bindzu wa mina hi lowu, swibyariwa leswi hlawulekeke ndzi rima timbewu leti endlaka mali hi xihatla, ku fana ni matamatisi, tinyawa ni timanga. Swifuwo ndzi fuwa tihomu, timbuti kumbe tinyimpfu leswi ndzi va kumaka mali hi masi nyama na manyoro. Ku cinca swibyariwa ndzi hlayisa misava leswaku yi nga tshuki yi pfumala ti-nutrients.

Ndzi vona swi nga lulamanga hikuva leswi swi nga veka vutomi bya vatirhi enghozini, hikuva vatirhi va nga kumiwa hi swigevenga, va nga tlhela va dlayiwa, ku tlhakisiwa ni ku tlhela va pfinyiwa.

Tsundzuxa leswaku a lunghekeli ku byala loko a vona swimilana swi sungula ku hluka, ni loko swiluvelo swa swiluva swa tinyoxi swi sungula ku tala, ni loko a vona mapapa ma sungula ku kala ninhlekani leswi swi nga vula leswaku mpfula yi le kusuhani.